Fixed deposit e netefatsa hore tjhelete ya hao ha nako e ntse e ya ikatisa. Mme ka hodima moo, e netefatsa hore ha o sebedise tjhelete bohlaswa ka tsela ya hore, ha oe batla o tshwanela ke hore o ye bankeng. Ha ono kgona ho e thola fela ka nako eo oe batlang ka yona. Jwale ka tsela eo e kgona ho bolokeha tjhelete.

Fokotse lekgetho la hae a ka patala pension fund kgwedi le kgwedi eo e tlo etsa bonnete ba hore lekgetho la hae le ya fatshe. Ka hodima moo, jwalo ka ha e se ele nako e ya hore a behe meja fatshe, o tloba monyetleng wa hore a fokoletswe lekgetho ha nako e ntse e ya.

Eya, e bebofaditse hobane mehleng ya hona jwale motho o kgona hore a bone tjhelete eo ae sebedisang. O kgona ho tseba hore o ya ka di-app-o tsa dibankeng. O kgona ho tseba hore o sebedisa bokae ka kgwedi ha o tluwa dijong, ha o tluwa menateng, ha o tluwa ho ya mosebetsing, ha o tluwa diaparong. Jwalo ka tsela e jwalo, e bebofetse mekgwa ya ho sebedisa tjhelete.

Ke ile ka nka tshebeletso ya lefu le company e nngwe. Mme elare ha eba nako ya hore ba mfe ditshebeletso tsa lefu la lepato, ba ile ba nsokodisa ka tjhelete, ba mpolella ka hore tshebeletso tsene ke di nkile ha di amane le lepato leo, tsela ya lepato, tsela eo mofu a hlokahetseng ka yona. Ba mpolella ka hore ka hodima moo, hona le ditjhelete tseneng di salletse morao, tsene ke soka ke di patala.

Afrika Borwa ha o sebetsa ke molao hore motho kapo company eo oe sebeletsang eo hulele tjhelete ya UIF ho tswa mokgolong wa hao. Ka hodima moo, ke molao hore le company eo oe sebeletsang le bona ba patale se itseng ho ya UIF-eng, ya hao. Mme ka hoo, ha o ikgethele ho patala UIF hobaneng ke molao. Hore o tsebe hore o tlo fumana dithuso tse feng UIF, o ka di tseba ka leqhetswana la bona la internet-e.

Ke tseba batho ba bangata baneng ba sebetsa, empa hona jwale ha ba sana seo ba ka itshireletsang ka sona. Mme ka nako ya hona jwale boholo ba bona, ke batho ba thuswang ke mmuso ka ditjhelete. Ba thola tjhelete ya dithuso tsa SRD ya three hundred and seventy.

Hore motho a be le karete ya sekoloto. Ho tshwanetse hore banka e etse diteko tsa hore ka mora hore motho a ntshe dijo, a ntshe diaparo, a ntshe tjhelete ya madulo, a ntshe le tjhelete ya ho ya mosebetsing ho tswa mokgolong wa hae, a ka kgona hore a iphidise. Mme ha banka e fumana hore hona le tjhelete e ngata e salang ka mora moo, ba kgona hore ba fe motho karete ya sekoloto. Mare ha ba fumana, empa ha ba fumana hore tjhelete eo ha e lekane hore motho a ka iphedisa. Ha ba mo fe karete ya sekoloto.